bya ndyangu i ku endla leswaku vadyuhari va hlayisekile hi mikarhi hinkwayo va basile va dyile nakona lexi nga na nkoka va dyondzile hikuva ni vadyuhari vo tala va tshama kaya va nga yisiwi lomu swikolweni hikuva ni mindyangu yi va yi ri na tingana hi vona yi va yi ri na tingana hi leswi vanhu va muganga va nga ta swi vula kumbexani hi xaka rero ri nga dyuhala kumbe hi n'wana yaloye a a nga dyuhala.

Ndzi nga tshama na vadyuhari ekaya hikuva ku va yisa etindhawini leti mikarhi yin'wani kuma leswaku ku endleka swilo leswi swi va twisaku ku vava kumbe leswi endlaka leswaku va nga tsaki kambe loko va ri na hina va tshama va chuchekile ku vula swilo hinkwaswo leswi swi va twisaku ku vava nakona hi va tiva ku antswa ku tiva loko va tsakile kumbe va nga tsakangi se ku ya hi mina mindyangu a yi ta hlayisa vadyuhari lava hikuva i vatswari va hina i vakokwani va hina se na ku ya hi mina vatswari a va tshami kaya kumbe vakokwani a va tshami kaya va hlayisiwa hi vana ku ta va na ku tika laya na laya kambe swi nge fani na loko munhu a ri kule kumbe a famba a ya xaniseka ka tindhawu leti.

Ni nga lava ku ta twisisa xivangelo xa xiboho xexo va nga xi endla lexi xi nga endla leswaku va hetelela va teke xiboho xexo xo ni teka va ni yisa ni ya tshama ka ka ka ndhawu yaleyo kambe loko va ni nyikile xivangelo ni ta amukela nakona ni twisisa leswi va swi vulaka ka mina.

Vadyuhari va karhatiwa va tekeriwa timali ta vona leti va tikumaka va tlhela va va biwa va tlhela va va va pfinyiwa hi vanhu lava nga fanele ku ri va va va va rhandza hi vanhu lava nga fanela ku va rhandza hi vanhu lava nga fanela ku va veka emahlweni no va xixima kambe a va va xiximi va va karhata hikuva ni va va va tekela timali ta vona nakona va nga endli swi swo swilo swa nkoka hi tona se va va tekela timali ta vona leti ngopfungopfu loko ti teka hi vatukulu va vona kumbe hi vana va vona lava va ha ri ku vantshwa leswaku kumbe va xava byalwa kumbe va xava mafole kumbe swidzidziharisi.

Swi nga endla ni twa ku vava hikuva kokwani va ta va va yini va ya lava tiphilisi leti va ti lavaka nakona va nga ti kumi nakona va ta va va toloverile ku hanya hi tona leswaku kumbe va chikisa chukela kumbe va chikisa vuvabyi bya mbilu kumbe vuvabyi byin'wani na byin'wani lebyi va nga va ka va ri na byona kambe ni nga titwa ni nga ni nga tsakangi ni nga titwa ni twe ku vava swinene.

Vutomi lebyi byi enerisaka eka mina byi nga va vutomi lebyi ni nga na maxaka ya mina vutomi lebyi ni kumaka rirhandzu nakona vutomi lebyi ni nga na vanhu lava va ni rhandzaka eka byona hi lebyi byi nga endlaka leswaku ni tikuma ni enerile nakona ni hanye kahle na le miehleketweni ni nga tshikelelekangi na loko ni nga ri na kumbexani swilaveko swin'wani kambe eka mina vutomi lebyi byi enerisaka kumbe byi enetaka ku nga va vutomi byo va na ndyangu wa mina na varhandziwa va mina hi minkarhi hinkwayo nakona va ri karhi va ni rhandza na mina ni va rhandza va ni xixima na mina ni va xixima.

Maendlelo lama ya tshamisekile ka mina swi ya hi xivangelo lexi endlaka leswaku vanhu va endla leswi se loko munhu a teka xiboho xo yisa kumbexani mhani kumbe kokwani wa yena eka ndhawu yo fana na yaleyo ko tala va suka va va vulavule na vona kokwani kumbe va suka ku nga ri na munhu loyi a nga ta tshama na vona a va hlayisa se ka tindhawu ta tani va kota ku kuma vuhlayiseko va tlhela va kuma ni vanghana ni vanhu lava nga ta vulavula na vona na vanhu lava nga ta tshama na vona ku na ku ri va tshama va va ti tshamele va va ri voxe.

Ni nga twa ku vava loko na ha ya sungula ku ya tshama kona kambe loko nkarhi wu ya wu karhi wu ya ni nga tolovelana na van'wani vakhegulu ni va na ntsako ku nga ri na munhu loyi a ni karhataka ku nga ri na munhu loyi a a ni twisaku ku vava kona ka ndhawu yaleyo ni tshamaku ka yona ni nga tsaka na van'wani vakhegula hi tshama hi bula hi ta vutomi hi pfunana hi hi swin'wani na swin'wani nakona ni tlhela ni vula leswaku ni nga twisisa leswi swi tiseke xiboho lexi eka vana va mina kumbe eka vatukulu va mina.

Ku ya hi nxavo wa masiku lama a yi enelangi hikuva ni swakudya swa durha swinene xin'wani na xin'wani xi tlakukile nakona xi le henhla so loko hi langute mhaka ya nxavo wa swilo na mali mali yintsanana swinene nakona yi fikelela la yi tsandzekaka ku angarhela swilaveko hinkwaswo swa vakokwana kumbe vadyuhari.

Mfumo wu tiyisisa leswaku vanhu va kota ku ya lomu swibedhlele ngopfungopfu vadyuhari va kota ku ya lomu swibedhlele va tlhela va ya na lomu titliliniki va nga hakelangi nchumu va kota ku kuma leswaku va vhakeriwa hi manese kumbe hi vanhu lava va va va tirhaku hi vadyuhari leswaku va ta va ta va kamba va va pfuxela va va hlambisa hi swin'wani swa hi swin'wani leswi endliwaka hi mfumo ku tiyisisa leswaku vadyuhari va hlayisekile na loko va ri lomu makaya.

Munhu loyi a xanisaka mudyuhari ni nga n'wi byela leswaku a tshika ku endla leswi a swi endlaka ni nga n'wi byela hi ndlela leyi swo ka swi nga ni tsakisiki hi yona leswi leswi a swi hi yona swi leswi a swi endlaka nakona ni nga n'wi kombela swinene leswaku a tshika swilo leswi a swi endlaka nakona ni nga n'wi tsundzuxa leswaku munhu loyi a ta ve a a n'wi xanisaka swa endleka leswaku i mhana yena swa endleka leswaku i kokwani wa yena nakona va twa nakona va va twa ku vava hi leswi a swi endlaka se ni nga n'wi tsundzuxa na yena leswaku leswi u karhataka kumbexani kokwani wa wena kumbe mhana wa wena u va twisa ku vava nakona hi ndlela leyi yena a nga tsakelaka ku khomiwa hi yona ni nga tsakela na leswaku a khoma hi yona mudyuhari loyi a n'wi hlayisaka.

Ni vona swi nga bohi kambe swi ya hi ku lava hi ku navela na hi ku tsakela ka vona loko ku ri ku ri vadyuhari va tsakela leswaku va hlayisa vana va vona kumbexani vana va vona la vo ka va nga tirheki vana va vona lava kumbexani u kumaka leswaku a a va tirhi kumbexani a ku na xi lexi va xi endlaka lexi xi nghenisaka cuma ni vona ku nga ri na na xiphiqo hi sweswo kambe vadyuhari kumbexani munhu loyi a kumaka pension u fane ku va yena loyi a tsakelaka ku swi endla a nga bohiwi hi nchumu nakona a nga bohiwi hi munhu.

A ni vona ku ri swilo leswi swo ka swi nga bihangiki ntsena loko vakhegula vo va va khomeke kahle ka ndhawu yona yeleyo ya vakhegula leyi va tshamaka ka yona hikuva ni mi kuma leswaku vantshwa va masiku lawa va endla swilo swo tala van'wani va kona na van'wani va kona va hetelela va karhata vakhegulu lava se ku ri va nga karhatiwi nakona va nga twisiwi ku vava lomu makaya hi vantshwa lava va va nwaka kumbe va tirhisaka swidzidziharisi va nga tekiwa va ya vekiwa ka ndhawu ya vakhegula ntsena loko ka ndhawu yeleyo va nga xanisiwi.

Swi na nkoka ku va na muhlayisi loko dyuharile hikuva ni mikarhi yo tala u kuma leswaku ku na swilo leswi u tsandzekaka ku ti endlela swona nakona loko u nga ri na munhu loyi a ku hlayisaka u u kumeka leswaku swilo swo tala swo fana no tihlantswela nkarhi wun'wani swo fana no tihlambisa swo fana no tsundzuka ku nwa tiphilisi hi nkarhi wo karhi wa tsandzeka ku ti endlela kambe loko u ri na muhlayisi muhlayisi wa swi kota leswaku a ku tsundzuxa swilo swo fana na tiphilisi na tiphilisi a ku endlela swakudya muhlayisi wa swi kota leswaku a ku endlela swilo leswi wena u swi lavaka hi nkarhi wolowo swilo leswi u kumaka leswaku wena u tsandzeka ku tiendlela.

Kokwana sweswi lava nga kona va tshama va ri voxe a ku na munhu loyi a va hlayisaka kambe ka ndhawu ya vuhlayiseki va ta kota ku kuma vanhu lava nga ta va hlayisa va ta kota ku kuma vanhu lava va nga ta va tsundzuxa na hi swilo swo fana na tiphilisi va ta ku kota ku kuma vanhu lava va nga ta va kambela hikuva ni ka ndhawu ya vuhlayiseki ku tlhela ku va na vakamberi. Vakamberi va mfumo lava u kumaka leswaku va tirha ka ndhawu yeleyo ya vuhlayiseki se sweswo swi ta pfuna hikuva tanihiloko kokwana ku nga munhu loyi a a nwaka tiphilisi swi ta va pfuna ku va ndhawu ya endhawini ya vuhlayiseki hikuva ni va ta kota ku ku endleriwa swilaveko swa vona nakona va ta kota ku tshama va va va hlayisiwile va va tlhela va gadiwini leswaku va va nwa tiphilisi nakona va kamberiwa hi ndlela leyi enteke.

Munhu loyi a nga fanele ku kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu loyi u kumaka leswaku i munhu loyi a vabyaka i munhu loyi a tsandzekaka ku ti hlambisa munhu luya a tsandzekaka ku ya ku tiyela xiyindlwanini i munhu loyi a tsandzekaka ku tihlantswela ku tidyisa i vanhu lava nga fanele ku kuma vukorhokeri ku ri bya le kaya munhu loyi a a vabyaka nakona a nga kotiki ku tiendlela nchumu hi yena loyi a nga faneleke ku byi kuma.

Vukorhokeri lebyi ko tala byi hakeriwa hi mali ya ya mfumo mfumo hi wona eu tholaka vanhu lava va fambaka a lomu mitini leswaku va va korhokela vanhu lava nga dyuhala va korhokela na vanhu lava va vabyaka.

A swi kahle leswaku munhu wo dyuhala a sala a ri yexe a kaya nakona va sala va nga hlayisekangi hi vanhu lava tirhaka hi mikarhi hinkwayo hi tshama hi karhi hi tirha a ku na munhu loyi a kotaka ku sala na vona kokwana a ku na munhu loyi a kotaka ku va pfuna hi leswi va lavaka ku pfuniwa hi swona kokwana i munhu loyi a tsandzekaka ku tihlambisa i munhu loyi a nga kotiki ku tiendlela swakudya no no hleketa kumbe ku tsundzuka ku nwa tiphilisi kambe loko va ri evuhlayiselweni bya vakhegula na vakhalabye va ta endlisisa leswaku va va nyika mirhi hi nkarhi va va endlela swakudya va va hlantswela va va endlela ku tlula na hi ndlela leyi hina a hi ta va endlela hi yona.

Eka nhlayiso wa vadyuhari ku tshama ku ri na muongi loyi a kotaka ku kambela vakokwana ku tshama ku ri na vanhu va titliliniki lava tshamaka va karhi va vhaka hi masiku hinkwawo va tshama va ri na muongi ka nhlayiso wa le kaya ku ta vanhu mikarhi yin'wani va ta kan'we hi vhiki leswaku va kota ku ta pfuxela vakhegulu kumbe mukhegula kumbe mukhalabye wa leswaku va vula leswaku mukhegula va fanele va dya yini njhani na hi ndlela leyi va nga fanele ku nwa tiphilisi hi yona kambe a swi fani na loko va tshame ka ndhawu ya vadyuhari.

Vatirhi va nhlayiso wa le makaya va fanele ro sungula va va na rirhandzu handle ka xikili va va na rirhandzu va va na ku kondzelela leswaku va swi tiva leswaku vatirha hi vadyuhari xikili lexi lavekaka hileswaku munhu u fanele a va swi kota ku hlambisa munhu u fanele a va a swi kota ku cinca munhu kumbexana leri vanhu vadyuhari van'wani se va tirhisa na leri a va ha koti ku tiyela a xi exiyindlwanini se munhu u fanele a va kota ku ku cinca leri u fanele a va kota ku hlambisa mudyuhari u fanele nakona a va kota ku vona loko mudyuhari a nga pfukangi.

Ku na tindhawu leti va vakhegula kumbe vakhalabya va nga ya ka ka tona laha mugangeni ku fana na laha mugangeni wa hina ku na ndhawu leyi vakhegula ni vakhalabya va yaka ka yona ninhlekani va fika kwale va dya va endleriwa swilo leswi hinkwaswo ninhlekani namadyambu va vuya va ta va ta tshama na varhandziwa va vona. Ni vona ku ri ndlela ya kahle yo wisa hikuva ninhlekani vhiki hinkwaro kusukela hi muvhulu ku fika hi wavuntlhanu va ta va karhi va ya ka ndhawu yeleyo kusukela hi eight nampundzu ku fika hi four namadyambu va va va tshame kwalano va tshame na van'wani vakhegula va karhi va va endla swilo c swo fana no rhunga va bula na swin'wana na swin'wana namadyambu va tlhela va vuya va vuya kwala kaya va ta va ta tshama na vanhu lava va va rhandzaka sweswo swi endla ndyangu wisa.

Leswi ndzi swi twisisaka hi home based care hileswaku i vanhu lava thoriwaka hi mfumo leswaku va famba lomu makaya va pfuna vadyuhari na vatsoniwa. Mina ni vona swi fanerile hikuva hi ri mindyangu mikarhi yin'wani u kuma leswaku a hi koti ku endlela vadyuhari kumbe vatsoniwa swilo swin'wana a hi swi tivi nakona loko ko ta vanhu va home based care va kota leswaku swilo swin'wana va hi komba va hi dyondzisa hikuva vanhu van'wani va kona u kuma leswaku va va swi dyondzerile swilo swa ti home based, va dyondzile na swilo swa rihanyo se va dyondzisa na maxaka leswaku na loko va nga tangi hi kota ku endla swilo swo karhi.

Swi endla leswaku vanhu lavakulu va kota ku ti xavela swilo swa vona va ti xavela swakudya va endla na leswi va swi lavaka va kota ku ku hanya, hikuva vanhu van'wani va kona u kuma leswaku se vakulu ngopfu a va ha koti ku tirha a va ha koti ku tiendlela nchumu, se swa va pfuna swinene leswaku va kuma mali leyi hikuva yi endla leswaku va kota ku hanya va kota ku ti yisa lomu titliliniki kumbe a swibedhlele va kota ku va na mali yo hanya va xava swakudya n'hweti na n'hweti.

Ndzi nga tshama loko kumbexani ni vuya laha ndzi sukaka kona ni vuya ni vutisa mudyuhari leswaku u sele njhani, nakona ndzi tiyisisa leswaku vana kumbe munhu loyi a tshamaka kumbe loyi a salaka na mudyuhari ni n'wi komba nkoka wo khoma mudyuhari hi rirhandzu, wo khoma mudyuhari hi nhlonipho hi minkarhi hinkwayo. Se ni nga tshama ni karhi ni vutisisa ni landzelerisa na le ka mudyuhari nakona ni tekela nhlokweni leswi a swi vulaka kumbexana swo ka swi nga tsakisiki leswi nga endleka nakona ku kumiwa ndlela ya leswaku swi lunghisiwa.

Ina, hi ku ri vanhu vo tala lava kumaka mali ya mudende u kuma leswaku vadyuhari, vanhu lava nga va na vana va ha ri va ntsanana va karhi va nghena xikolo na vanhu lava u kumaka leswaku i vatsoniwa. Se mali ya mudende leyi yi pfuna leswaku vanhu va kota ku tihanyisa loko va nga ri ku tirheni, vanhu va kota ku xava swakudya va xavela vana swakudya va va xavela na na swilo laha na laha, hikuva a yi ringani yona kambe ya swi kota ku pfala laha na laha ngopfungopfu ka ka vana na lava va kumaka leya COVID-19.

Ni vona mali ya social grant yi ringanile loko ni langutile ikhonomi ya Afrika-Dzonga, lexi endlaka leswaku ni vula lexi se ku tirhisiwa mali yo tala ya mfumo ka swilo swo fana na vo ti-social grant nakona u kuma leswaku swilo swin'wana leswi nga faneleke ku endliwa hi mfumo swi swi swi swi hetelela laha swi tsandzekaka kona, kufana na lomu swibedhlele u kuma leswaku mikarhi yin'wani tiphilisi a ti kona lomu ti-home affairs mikarhi yin'wani a va koti ku thola vanhu van'wana leswaku vanhu va kota ku tirha swi endla leswaku ku nga thoriwi vanhu, nakona swi endla ikhonomi nakona yi ya hansi swinene hikuva loko ku ri na vanhu vo ka va nga thoriwanga ku ta tirhisiwa mali yo tala ya social grant leyi nga riki na mbuyelo.

Ndzi vona titliliniki ta lomu makaya ti phakela vukorhokeri bya kahle hikuva eka titliliniki ta le makaya ko tala u kuma leswaku a ku vi na vanhu vo tala vanhu lava va ya ka titliliniki i vanhu lava u kumaka leswaku va suka va va va vabya, nakona munhu u suka a nga yelangi papila kufana na timhaka ta le Joni, hikuva a joni munhu wa ya etliliniki a yela leswaku a ya kuma papila naswona swi endla vukorhokeri bya kona byi va byo ka byi nga ri ki kahle kambe vukorhokeri bya matikoxikaya ko tala byi va kahle.

Mfumo wu nga engetela vathoriwa lava kotaka no twisisa Xitsonga ka ndhawu leyi u kumaka leswaku kumbexani, vanhu va kona va twisisa ngopfu Xitsonga. Leswi swi ta endla leswaku vanhu va kota ku twisisa leswaku va khome hi yini, va twisisa leswi va nga faneleke ku swi endla na leswi va nga vo ka va nga fanelangiki ku swi endla loko va khomiwe kumbexana hi vuvabyi byo karhi, mirhi leyi va nga faneleke ku yi nwa na swakudya leswi va nga faneleke ku swi dya hikuva ni lexi nga na nkoka ka vukorhokeri bya byo fana na titliliniki kumbe eswibedhlele, hileswaku vanhu va kuma dyondzo leyi nga ta kota ku va nyika rihanyo.

Nkoka wa ti-mobile clinic i ku tshineta titliliniki evanhwini, i ku endlisisa leswaku vanhu va kota ku kuma mirhi hi nkarhi, va kota leswaku loko ku ri na muvabyi va nga ri na mali kumbexani yo n'wi khandziyisa swi swi ponisa muvabyi luya leswaku ku va ku ri na mobile clinic a kusuhi, hikuva va vhele va n'wi teka va n'wi bebula kumbe va n'wi hoxa bareni va famba na yena va ya n'wi va n'wi yisa ka tliliniki leyi nga le kusuhi.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva swi ponisa vutomi bya vanhu. Vanhu u kuma leswaku ku na vanhu lava va vabyaka swinene lava tsandzekaka ku ya etindhawini ta le kule kumbe titliliniki ta le kule hi timhaka to pfumala. Se ku tshineta titliliniki ti va kusuhi swi endla leswaku vanhu va kota ku kuma va kota ku kuma vukorhokeri lebyi va byi kumela kusuhi nakona va pona.

Ndzi nga teka makwerhu ni n'wi lavela xo khandziya na loko yo va yi ri thekisi leswaku a khandziya a yisiwa xibedhlele hi nkarhi wolowo, kumbe ni kombela vaakelani leswaku loko ku ri na loyi a nga na movha kumbexana kumbe loyi a tivaka loyi a nga na movha a n'wi vitana leswaku hi kota ku hatla hi ya exibedhlele loko ku ri ku ri ambulense ya hlwela ku fika.

Leswi endlaka leswaku tiambulense kumbe ti-emergency services ti ti teka nkarhi ku fika loko ku endleke nghozi lomu magondzweni, i timhaka to fana na na mpfilumpfilu lowu va ka kona loko vanhu va chayisa lomu mitirhweni kumbe loko va ha ya nimixo, se swi endla leswaku tiambulense ti pfaleleka ti nga koti ku hundza hikuva na ndlela leyi ti nga faneleki ku famba hi yona u kuma leswaku yi na timovha, nakona tiambulense kumbe ti-emergency services a ti koti ku hundza ti hatlisa ti ya pfuna vanhu lavaya va nga va enghozini.

Ku nga endliwa leswaku emindyangwini kumbe a xikarhi ka maxaka ku nga ha vi xilo lexi xi nga fihliwa kumbe xilo lexi nga xihundla, hikuva lexi endlaka leswaku swi nga amukeleki hileswaku vanhu vo tala a a xikarhi ka maxaka kumbe ka ndhawu leyi ku tshamiwaka ka yona ko tala yi suka yi endliwa xihundla yi endliwa na leswaku vanhu yi endliwa nga ku i xilo lexi nga tlulela ka munhu ntsena hi ku n'wi khoma kumbe hi ku n'wi rhandza kumbe hi ku n'wi tshinelela. Se vanhu va nga dyondzisiwa nakona ku va xilo lexi amukelekaka ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona na le ka ka tindhawu leti vanhu lava va va vabyaka va tshamaka ka tona nakona yi nga endliwi xihundla hikuva loko yi nga endliwi xihundla yi ta endla leswaku na lava va nga na yona va chucheka va kota no ya landza na tiphilisi.